OTP ke nomoro e kenang ho wena fela, mme e sebedisetswa hore e etse bonnete ba hore, ana o wa dumela hore tjhelete etswe kapa e kene. E bohlokwa ka hore e etsa hore dikebekwa di se kgone ho finyella ditjhelete tsa hao. Ho ba le hao ka thwe ba utswa karata ya hao ba ka se kgone ho nka tjhelete, ka baka la OTP. OTP e thusa karete hore e se ke ya kgona ho ntsha tjhelete kae kapa kae, jwang kapa jwang.

Dumela ausi ke ya tshepa o wa phela, ke o letsetsa tjena ke kgathatsehile haholo. Ke ntse kopo ya tjhelete ya UIF selemo se fitileng, jwale le selemo sena ke sebeditse kgwedi tse tsheletseng fela ya ba mosebetsi o wa fela. E itse ha ke re ke lo kenya kopo selemong sena, ba re ke tshwanetse ho ema dilemo tse nne kaofela. Ha jwang ho ba se ke eme selemo sa pele? Teng hobaneng ha o tlameha hore UIF e nke dilemo tse ngata ha kalekale, batho ba bang ba kgona ho fumana ka kgwedi tse tsheletseng fela?

Pelo ya ka e bohloko haholo, ho ba hoseng ha ke tsoha ke re ke ya mosebetsing, ke sebelletsa yo na tjhelete ena e ke sa kgoneng ho e ntsha bank-eng. Ke ho kae mo bolokehileng teng le ha di bank-eng, ha re behile ditjhelete re sa di thole tje, ke ho kae? Ho ba ka ntlong ha o wa bolokeha. Re ka se nke ditjhelete tsa rona ra di tshwara ho ba mabaka a mangata. Ho bula account bank-eng ho etsetsa yona taba ena ya hore ha o qala ho ba le tabanyana e nyane ya ditjhelete, o wa tseba hore e nyane eo, mme o sheba taba tse kgolo kapo mathata a maholo a hlokang tjhelete mme ha ele bank-eng, e dulela yona taba ya hore o ska nna wa sebedisa tjhelete ha ngata kgafetsa.

Savings account e etseditswe tjhelete tsa mekgolo, le ditjhelete tse nyenyane. Mme cheque account e etseditswe ditjhelete tse kgolo, makgolokgolo a diranta. Ke ka hoo ditjeho tsa teng di phahame haholo ho feta tsa savings account.

Dumela motswalle ke ya tshepa o wa phela, ke kopa tshwarelo hle ka tjhelete e ke romeletse mo, ne ke sa tsebe hore e tla thibela tjhelete ya hao ya grant. Ke ne ke sena tlhahiso leseding ho hang, ha ne ke tsebile e ka be ke sebedisitse mokgwa o mong, wa ho o kenyetsa yona. Ntle le hore ke e kenye account-ong ya hao, ke kopa o ntshwarele hle.

Naha e jele sitsi, nka se romele mosuwehloho tjhelete ya ditefiso mohaleng wa hae wa bong, nka se etse jwalo. Se teng mosuwehloho o tla tlameha ho mpha nomoro ya account ya sekolo, ke romelle ho yona, moo ho tla bonang basebetsi ba sebetsang ka ofising ba shebanang le tsona taba tsena tsa ditefiso, hoba mosuwehloho o shebile tsa thuto. Ha ho moo a kenang teng tabeng tsa ditefiso tsa bana ba sekolo, ntle le hore motswadi ha sa patala ke moo a tla romelang mangolo ho motswadi hore ana hobaneng ho sa patalwa ditefiso. Empa ditefiso ha di patalwe ho yena.

Ntate hao fihla mabenkeleng, o shebana le motjhini, o tobetsa moo ho ngotsweng hore ha o sebedise karata, mme o ntshe cell-e phone ya hao, o bule molaetsa o ne ke o romelletseng ona wa tjhelete. Ho na le dinomoro tse hlahileng moo tse leshome, mme o kenya nomoro tseo, ha o qeta o kenya le dinomoro tse tseo tsa tsa cell-e phone. Ho tloha moo etlo etlo hlahisa e re, netefatsa hore tjhelete eo ke bokalo, o bo tobetsa moo ho leng hotala teng, ho tloha moo tjhelete ya hao e tlo tswa.

Eya ke ya e amohela, e tlo nthusa haholo hoba banka e tlo nkopanyetsa kaofela dikoloto tse ke di kolotang mme e mpatalle. Nna se se ke tlamehang ho se netefatsa ke hore kgwedi le kgwedi ke fe banka tjhelete. Hoba ne se ke sa kgone ho patala dikoloto tse ding, ne se ke shebuwe ke hore e nngwe e batla ke patale tjhelete ya teng, e nngwe e batla ke patale tjhelete ya teng. O fumana hore se ke ntshitse tjhelete e ka hodimo, tse tse ding dikoloto ha ke sa kgona ho di patala. Mme ena tsela e tlo nthusa haholo hore, ke kgone ho etsa tse ding tsa dintho tseo tlamehang ke di etse. Hoba ha se ke shebile dikoloto ka tjhelete ka kaofela, ho na le moo ke qetelang ke se ke sa etse teng.